Go na le batho ba ba thapilweng go isetsa bagolo melemo ya bone mo magaeng ya bone, thata-thata bagolo ba ba palelwang. Gape go na le ditleliniki tse batsofe, bagolo ba amogelwang mo go tsona ka monyetla wa go bona tlhokomelo e e kgethegileng, ebile ba ka romelwa kwa ba ka bonang thuso teng.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone, ka gore kwa ntlong tse di tlhokomelang bagodi ba dira se ba lelapa ba ka se dirang go ba tlhokomela, and-e e ba fa tšhono ya gore ba ka nna le nako mmogo jaaka lelapa. Bagolo ba tlhoka go tlhokomelwa le go fiwa lerato ka ba setse ba godile, ebile o seke wa ba felela le pelo ka gore ba godile ga ba sa tlhole ba tshwana le nako e ne ba kgona go itirela dilo tse dingwe.

Ka setso re itse bana ba bagolo e leng bone ba tlhokomelang bagolo ba bone ge ba setse ba ikgoletse. Mme ka mannete nako nngwe ga go kgonege ka gore o fitlhele bana ba bereka ba na le makete a bone a matlole. Nako nngwe ge ngwana a ka tlogela go bereka e be a tlhokomela mogolo, ga a na letseno le le tsenang.

Botshelo bo re tshelang jone mo bo jaanong jaaneng jwa Sekgowa, jwa re motho wa ikemelela ebile o iterela dilo botshelo jwa gagwe jotlhe. Mme nnete ke gore ge o gola o tsofala go na le dilo tseo o sa kgoneng go di iterela. Nako nngwe o fitlhele bagolo ba sena le yone tlhokomelo eo, mme ke tsone dilo tse e leng gore di feleletsa bagolo ba isiwa ko dintlong tsa bagodi.

Ba lelapa le setšhaba ba tlhokomela bagolo ka thuso ya madi le tshegetso ya maikutlo. Mme tsela le selekanyo sa tshegetso tseno di a farologana fela thata mo setšhabeng. Fa dikarolo tsa segompieno le tsa bophirima di ka tsa nna le kgatelelo e kwa godimo jwa motho ka nosi le go nna go fokotsega ga mananeo a tlhomameng ka ntlha ya mabaka a jaaka teropo le go fuduga.

Puso e tlamela bagolo ka tšhelete ya bogodi. Go na le batho ba ba netefatsang fa bagolo ba tlhapile, ba jele ebile ba na le diaparo tse di phepa. Go na le ba ba thusang ka dijo go fa bagolo diphuthelwana tsa dijo. Go na le ba ba tsamaisang bagolo go ya ditleliniking, ba ba palelwang.

Ke mantlo a bagolo ba tlhokomelwang mo go one, re ka e bitsa tsona di-nursing homes. Bone ba thusa ka go tlhapisa bagolo, ka go ba fa dijo, ka go ba tlhokomela, go ba fa melemo ya bone go ya ka bolwetse jwa gagwe, ba ba thusa le go phuthulola mmele, go ba phepafaletsa, go ba thusa ka ditiro tsa bona tsa matsatsi. Tsone ditirelo di a patelwa.

Thulaganyo ya puso ya jaanong ke e e siameng, bagolo ba tlhokomelesega. Ba ka tokafatsa ka go thapa batho ba bantsi go ka thusa go tlhokomela bagodi, ka go na le ditiro tse dintsi tse di tshwanetseng go diriwa letsatsi le letsatsi.

Phenšene ya puso e ama matshelo a batsofe ka tsela e e makatsang tota. Ka batsofe ba godile ba sa kgone go itirela dilo tse di rileng, phenšene e e thusa bagolo ka go itlamela, go ithekela dijo, diaparo le go dira mabaka a a tlhokang tšhelete.

O ya kwa dikantorong tse di gaufi tsa SASSA. O tsamaya ka tokomane ya boitshupo, o tshwanetse e be o le moagi wa Aforika Borwa, o na le dingwaga di le masome a marataro go ya kwa godimo.

E ba ama ka gore bokete jwa tšhelete bo a fokotsega. Ka phenšene e le teng, e kgona go thusa ka ditlhokego.

Phenšene o simolola go e amogela ka dingwaga tse masome a marataro go ya kwa godimo. Go tlhopilwe dingwaga tseo ka gore go simolola ka dingwaga tse some borobedi go ya go masome a marataro ba tsaya gore o na le bokgoni jwa go ikemelela le go iterela tšhelete gore o iphedise. Jaanong ga o setse o fetile dingwaga tsa masome a marataro ba tsaya gore o godile ga o sa tlhole o na le bokgoni jwa go bereka gore o ka iterela tšhelete e leng ya gago, ke ka moo ba go fang tšhelete ga o setse o tlodile dingwaga tseo tse di rileng.

Go na le dikoloi tsa mmuso tse di bidiwang di-ambulance-e. Ga o sena tšhelete ya go ya sepetlele wa di bitsa ditla go go tsaya di go isa sepetlele mahala.

Ba lelapa ba ka batla koloi ya tsaya mogolo ya mo isa sepetlele ga e le gore ambulance-e ga e yo ka nako eo.

Mo re dulang teng tleliniki e sekgala se se gaufi. Ditirelo tsa bona tsa potlako di thusa jang, ga o tla o le tshoganyetso ba kgona gore ba go thuse ka potlako, ga ba eme, ga o eme ba go thusa ka yone nako eo.